Malome, ke o tsebisa hore ditaba tseo o di batlang, o ka di fumana mohaleng wa hao. Ho na le moo o ka di sheba teng ka hara Google, kapa hona mananehong marangrang a bo Facebook.

O ka qala ho di mamela ditaba ka lenaneo la lesedi FM, ke lona le dulang le tshwere ditaba ka ka botlalo.

Seteisheneng tse tsa kasi, di sa ntsane di hlokeha mabapi le hore ho na le dintho tse ding tse etsahalang dikasi tsa rona. Jwale ho tla be ho se na mo re tsebang ditaba teng, empa di-station-eng tsa kasi re tla be re utlwa ditaba .

Nna maleme a ke a tsebang ke seVenda, seShona le sona seTsonga le seZulu, tse tse ding bo Afrikaans, o tla bona ke ntse ke tsitsinya feela hloho, ke sa utlwe mmino teng. Mare mmino wa teng o le monate, mare ke tsitsinya hloho feela.

Ke ile ka thuswa ke ba bang ba basebeletsi ba, ba setjhaba ba sebetsang hona moo di-Wi-Fi-eng tsa setjhaba.

Ha o lebetse password ya hao, o ka qala hore o kena ho, ho Wi-Fi ha o fetsa o bo tla ho forget my password. Ha e ba e e e link-iwe le e-mail ya hao, o tla tobetsa forget password, ha o fetsa o tobetsa forget password, nto o ye ba tla o send-ela reset my password ka e-mail. Nto ke moo o tla kgona ho qala ho etsa password e ntjha.

Ke bona koranta e le bohlokwa haholo hobane, ho na le ditaba tse tsa botlalo moo, hobane tsa seterateng ba tla ama mane le mane, empa koranta e tla be e di ngotswe ka botlalo.

Di-call tse ngata tse ke ratang ho di block-a nna, ke hore batho ba tla be ba foune ba re ke win-nne, ke soka ke kenela le kgahlisano e nngwe kapa e nngwe. Mara motho ao founela a re wena o ikahloletse bo tjhelete ntle le ho, ho kenela tlhodisano.

Ke tlo re a se ka hlola a tshwara le founu ya ka le ha e ka ba ka mohla, hobane data malatsing ana e ya tura. A nto batho ba kenyang di-Wi-Fi-ya hore ba ska ne ba reka data kgafetsa kgafetsa.

Ke ne ke tla e bapatsa bo television-eng le hona radio-ng hore setjhaba se tsebe. Hobane ho na le batho ba bang ba se nang le television, empa ba no mamela di-radio.

Sebini seo ke se ratang ke Naledi Aphiwe, ke ngwana a monyane haholo. A ileng a qala ho bina, a ntse a le sekolong, empa talente ya hae ya tswella ka ho ba mose ho mawatle, ho na le motho a ile a sebedisa voice ya hae, e leng yena Chris Brown, tsebahalang e le Chris Brown mose ho mawatle. Empa o ile a tswella jwale a ntse a rekota mmino a tswella pele ho fitlhela moo a leng teng kajeno, o tsebahala mafatshe kaofela.

Hakalo nna ha ho na dipheto ha kalo ha se diphetho tse ngata tseo ke tla di etsang, empa ke bo mmino ona o nang le ditlhapa. O ruta bana bo ditlhapa ke yona e nka etsang phetholo ka ona.

Meetlo ya dipina la ya dipale ha e tshwane, ho na le meetlo ya setso, ho na le meetlo ya sejwalejwale ya dipina le dipale.

Ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse batho ka hore ho na le bana ba bang malapeng ba sa kgoneng ho, ho iketsetsa kapa hona ho reka data. Wi-Fi eo ha ba fuwe bo di-assignment tsa sekolo, e ya ba thusa hore ba kgone ho ngola di-assignment-e tsa bona le ho etsa mesebetsi ya hae.

Mokgotsi influencer ya ka e ke e ratang e leng, e leng Naledi Aphiwe o rekile koloi e ntjha ka tjhelete a e entse selemo se fitileng. Mokgotsi wa influence hobane le nna ke batla ho ba influencer. Ke ka rata ho qala ke etsa di-video tse mmalwa hona Tiktok. Empe mokgotsi o nthusa hodimo market-a, or nthusa ho ba le di balatelli ba bangata, o maqeta Tiktok-o ya ka.

Ke o hlalosetsa ka wep, ke lenaneo la tshebediso ya tshireletso ya Wi-Fi e sebediswang haholo lefatsheng. Wi-Fi ke moo o ka kgona ho sebedisa di-internet marangrang ha o connect-ile ho yona.

Puo ya heso leleme la hae ha le yo. Hangata, di-streaming ke English hangholoholo hobane ba re batho kaofela ba kgona ho understand-a English ka botlalo, hangatangata.